Phephahungu ri tlanga xiave lexikulu ngopfu eka dyondzo loko swi ta eka timhaka ta maxelo, timhaka ta ndhavuko, timhaka ta ta rihanyo eka vana va xikolo ni nga hlayi vana va xikolo ntsena na hina vanhu lavakulu ri tlanga xiave lexikulu ngopfu eka hina. Loko swi ta ka maxelo timhaka ta ta ta ta ta ta laha makaya ku ku endleka yini timhaka ta maxelo ta dyondzo ta mapatwini ta rihanyo, phephahungu ri tlanga xiave lexikulu ngopfu loko swi ta eka sweswo.

Tolo ndzi te ndza ha chavelela munghana wa mina loyi a lahlekeriweke hi mana wakwe a ndza ha tirhisa Wi-Fi a ndza ha khuluma na yena ka ka WhatsApp hi ti hi Wi-Fi ndzi te ndzi te ndza ha khuluma na yena ndzi nga se heta Wi-Fi yo tsema hi timhaka ta ku famba ka gezi so eka n'wina vaphakeri va Wi-Fi a ndzi kombela ku endla leswaku mi endla timhaka ta ku Wi-Fi yi nga tsemi xikan'we na gezi loko ku ri swi ta koteka mi swi endla hi xihatla hikuva ha hlupheka hina vanhu ko tala ndzi twe ndzi nga khomekanga kahle swinene hi timhaka ta matsemelo ya Wi-Fi ya n'wina loko ndza ha chavelela munghana wa mina loyi a lahlekeriwaka hi mana wakwe.

Ina, ndzi tshame ndzi va na swiphiqo leswi loko ni ye ni ye kwale tihofisini ta vona ta ka Wi-Fi ndzi ya ndzi ya, ndzi ya apulaya ku va va ndzi tisela Wi-Fi va ta yi koneketa ekaya ka mina, va ye va teka tin'hweti to tala swinene va nga tisi va ta koneketa Wi-Fi loko ndzi va fonela se va nga khomi minkarhi yin'wana va ndzi byela leswaku va na tilayini to tala swinene hi yo mhaka a ndzi nga a ndzi nga khomekanga kahle, xivangelo xa kona va te ri vona va ha ri na tilayini to tala swilo swo fana na sweswo ndzi ve ndzi swi lulamisa leswaku ndzi ya etihofisini ta vona ndzi ya ndzi ya ndzi ndzi yisa ndzi yisa ku vilela ka mina kutani va vuya ka mina hi xihatla va ta ndzi chelela Wi-Fi ya mina.

Ina, foni ndzi nga yi amukela tanihi tanihiloko ndzi yi tsakerile swinene ndzi tlhela ndzi vona leswaku yi na yi na yi na yi na swilo swo tala leswi ndzi swi lavaka eka yona ene yi ta ndzi tirhela kahle loko swi ta eka timhaka ta tiinthanete ndzi ye ndzi ya yi amukela ndzi titwa ndzi khomeka kahle swinene, ndzi titwa ndzi ri munhu loyi a nga na nhlahla loko swi ta eka timhaka ta sweswo hikuva van'wana va va va vakhomiwa switolo ivi ingi va nga ndzi nyikanga yona selufoni leyi se ndzi twa ndzi khomeke kahle swinene ndzi ri dankie eka mukhomi wa xitolo.

Tinhlokomhaka leti ndzi nga ti dzikisa ngopfu eka magazini i timhaka ta ta ndhavuko leswaku a hi tiyiseni ndhavuko wa hina wu famba emahlweni hi nga wu jikeli, xintu xa hina leswi lavaka xintu a swi fambi na xintu leswi lavaka swa xilungu a swi fambi na xilungu, tin'wana tin'wana timhaka i timhaka ta rihanyo a hi ringeteni ku ku ti khoma kahle hi nga lahli tyhaka kun'wana na kun'wana a hi make-eni sure leswi a hi endleni hi matimba leswaku timhaka ta rihanyo ti va kahle leswi lavaka ti ti ti ti ti ti-dust bin-i a swi yi eti-dust bin-ini, leswi lavaka ti-toilet-e a swi yi eswihambukelweni a hi khomaneni kahle swin'wana i timhaka ta ta rihanyo nakambe loko swi ta eka timhaka ta ta ku jimajima, timhaka ta ti ta ta mitlangu ya bolo ya vavasati ya bolo na swin'wana na swin'wana vana va hina va tshama va ri kahle etikweni.

Netiweke leyi ndzi nga ta n'wi lemukisa leswaku a tirhisa yona munghana wa mina i netiweke ya Lethaba netiweke ya Lethaba hi leyi na mina ni tirhisaka yona laha kaya yi ndzi khoma kahle yi tlhela yi tirha hi ku hatlisa yi tlhela yi va kahle ku kondza n'hweti yi ze yi ya hela hi yo mhaka ndzi n'wi byela leswaku a tirhisi yona munghana wa mina hikuva mina yi ndzi tirhela kahle swinene.

Ndzi tshama ndzi tirhisa Wi-Fi ya mahala ehofisini ya Standard Bank na le hofisini ya ABSA Bank ntokoto a wu ri kahle swinene ti-Wi-Fi ta vona ti ti ti ti ti endla hi ku hatlisa swinene na loko u ri ka inthanete ya hatlisa loko u download-a ya hatlisa swinene ntokota a wu ri kahle ngopfu eka ti-Wi-Fi ta vona ti ndzi khome kahle.

Nxavo wa tiselufoni ta masiku lama wu le henhla swinene xivangelo xa kona hileswaku masiku lama swa ku tala swi endliwa hi tiselufoni swi endliwa hi tiinthanete, ti-WhatsApp-u na ti-Facebook-u, swo tala swi endliwa hi leswi va ngo i ti-video call hi fona hi kha hi vonana hi yo mhaka nxavo wu le henhla mintirho swikolo na swin'wana swa mabindzubindzu swi tirha ngopfu hi tiselufoni ta masiku lawa hi yo mhaka nxavo wu va hehla.

Loko ndzi xaveriwa foni hi siku ro sungula a ndzi tsakile swinene hikuva a ku ri siku ra mina ro sungula. manana wa mina i ndzi xavele foni ya Vodafone hikuva a ndzi endla matric ndzi twe ndzi tsaka swinene hikuva ndzi ta WhatsApp-a ndzi Facebook-a ndzi tlhela ndzi nghena eka inthanete ndzi endla timhaka ta xikolo.

Hi ku ya hi mina data ya masiku lama leyi u fanekelake u yi xava yi nga na ntikelo i data ya MTN, data ya MTN ya xaveka yi chipile naswona yi na ntikelo swinene, magoza lama u fanele u ma teka ku xava data liya hi loko u tlhava star one four two hash kutani u nghena eka data kumbe u ta kuma kwala henhla va va advertise-ini data yo karhi leyi nga chipa kutani u khetha yona kumbe u tlhava number three laha ku nga na ku nga tsariwa ku data ivi u khetha data ya wena kumbe u ya ka number seven or six laha va nga tsala ku social u ti khetela data ya wena ya Facebook kumbe ya WhatsApp kumbe ya ti-TikTok kumbe ti-Tweeter kumbe ti ti-Instagram leswi wena u swi lavaka.

Ku ya hi mina ndzi nga vula leswaku vanhu lava twaka mahungu eka timhaka ta vo TikTok va nga ti yingiseli swinene naswona va nga teki xin'wana na xin'wana lexi humaka kona hikuva ku hikuva masiku lama kumbe yona TikTok yeleyo yi tala ngopfu ku endla endla timali vanhu va ti lavela timali ta vona va ti endlela timali hi ku kuma ti-viewers kumbe ti-shares to tala vanhu va va yi share-rile munhu a kuma timali kumbe vanhu va yi vone ngopfu video yeleyo vanhu va kuma timali a va hayi hi ku swilo swa kona i ntiyiso kumbe njhani.

Leswi ndzi swi tivaka i Vision FM, Munghana Lonene FM, Nine Four Seven, Lesedi FM Motsweding FM. Xitori lexi ni nga tsama ndzi xi twa eka Munghana Lowunene hileswaku a ku ri na wanuna loyi a hamba a tirha a tirhela nsati wa yena nsati a sala ekaya a sweka swakudya kambe wanuna a nga swi tivi ku ri loko a ri entirhweni wansati i sala a nghenisa swigangu ekaya, Siku rin'wani va makhelwani va tlhela va hlamala ku vanhu lava va nghenaka everyday i va mani va gcina va byela nuna wa kona leswaku ku ku ngo nghena vanhu laha mutini i maxaka ya wena kumbe i va buti wa wena ke, wa so na so na so na so vanhu va kona ivi ivi wanuna a kaneta a tlhela a ya tiyisisa emaxakeni ya yena leswaku ma ta le kaya loko ndzi nga ri kona ke ivi maxaka ma ku hawa swi vhela swi helela kwalaho hi hi hi mucato wa wanuna na na wansati luya.

Filimi ya rixaka ra laha Afrika leyi ndzi yi tivaka i filimu ya Jerusalema leyi nga act-a hi mufana va ri i Lucky wa ka Kunene, filimi leyi vulavulaka hi timhaka ta vugevenga no lwisana na mhaka ya ya ti-drugs no no tekela vanhu tiyindlu i masayiti ya Hilbrow, Kunene a ri boso ya xivandla lexi a ri ka xona xa vugevenga laha a hamba a ba vanhu a tekela vanhu timovha a endla hinkwaswo swa vugevenga.

Pulatifomo leyi vanhu va fanekele ku yi tshemba ku hangalasa mahungu i pulatifomo ya google kumbe ku kuma pheji ro karhi leri nga verify-iwa laha South Afrika kumbe ri nga endliwa lerikulu laha South Africa kutani va vona mahungu eka rona kumbe va ya eka xiyanimoya va ya va ya yingisela kona mahungu sweswo swi ta va olovela tin'wani tipulatifomo ti tlanga ku mi nge ti tshembi i pulatifomo ya TikTok kumbe ti-Facebook na swin'wana swa ti swa ti-social media a swi fanekrlanga leswaku vanhu va swi tshemba ngopfu hikuva swi na vanhu vo tala vo fake-a fake-a timhaka ta vona eka swona kambe pulatifomo ya google na man'wana mapheji lama endliwaka hi vanhu loko vo verify-iwa laha South Africa u kota ku vona leswaku i mahungu ya kahle yalawo.

Ku va riqingho ri tirhisa ririmi ra hina ra manana a swi ta pfuna hi ndlela leyi, a swi ta pfuna eka vakokwana wa hina, vamanana wa hina xikan'we na va papa va hina lava va nga tiveki ku hlaya ririmi ra xinghezi a swi ta va a swi ta va pfuna swinene hikuva a va ta kota ku ti hlayela hikuva sweswi va kombela hina hi ta va hlayela xinghezi no va endlela swilo hinkwaswo eriqinghweni ra vona kambe ririmi ra manana a ri ta va pfuna swinene ku hlaya no swi tirhisa foni.

Wi-Fi exikolweni yi na nkucetelo wa kahle yi tlhela yi va na nkucetelo wo biha yi na nkucetelo wa kahle hi ndlela leyo loko ku ri nkarhi wo tsala ti-assignment i kumbe ti-research leti vana va xikolo va nyikiweke tona va kota ku endla hi xihatla kambe swin'wana swichudeni emakumu eswikolweni a swi yelanga ku endla sweswo swi yele ku nghena eka timhaka ta inthanete, ti-Facebook ti-WhatsApp va va chatachata hi yona leswi endlaka leswaku va distrurbe-eka kumbe ku feyila hi yona ti Wi-Fi tetiya leswi nga ri kahle hikuva vana vo tala a va ha tirhisi Wi-Fi ku endla swa matimba va endla swo biha hi swona.

Mhaka yo tirhisa khomphyuta ku va u dyondza hala tlhelo ku nghena swinavetiso swi onha moya wa munhu hi ndlela leyi ku na swinavetiso swin'wanyana swi endla leswaku vana va xikolo kumbe swichudeni swi huma eka thopiki ya swona ya dyondzo kutani swi ya eka leyo navetisiwa swin'wana swinavetiso i swinavetiso leswi vadyondzi va swi lavaka swo xavisa swo ya eku eku hungasela kumbe ku nweni ka mabyalwa swin'wana i swinavetiso leswi endlaka leswaku va endla mali hi yo mhaka swi endla leswaku machudeni mo tala ma disturb-eka kumbe ma huma eka moya wa dyondzo ma ya eka swinavetiso.

Foni yi pfuna hi ndlela leyi hikuva munhu a lava ntirho, foni yi na swilo swo tala swinene ngopfungopfu loko u ri na data kumbe u ri na Wi-Fi yi pfuna hi ndlela leyi ku na vo TikTok na vo Facebook na WhatsApp ku na vo tweeter ku na vo Instagram i swilo leswi vanhu vo tala kumbe tikhampani to tala ti navetisaka mintirho ya tona eka swona sweswo swi endla leswaku vanhu loko va nghenile va ya va ya vona swinavetiso swa mintirho kutani va sungula ku apply-a van'wani va senda hi ti email van'wani va apulaya ka tiinthanete van'wani va apply-a va yisa ti-CV kwala switolo kumbe tikhampani ti nga ha kona.

Mina munghana wa mina ndzi nga n'wi tsundzuxa leswaku loko a lava leswaku gezi ri nga n'wi kavanyeti a endli hi matimba leswaku a pfuka nampundzu swinene hikuva haleni ka hina gezi ri famba hi awara ya nkombo namadyambu loko u pfuka nampundzu hi awara ya tsevu a endla mintirho ya yena hinkwayo hi awara ya n'we kumbe awara ya nharhu ninhlikani i ta va a karhi a heta mintirho ya yena ndzi nga n'wi ndzi nga n'wi tsundzuxa sweswo leswaku loko a lava gezi ri nga n'wi kavanyeti a pfuka nampundzu swinene a endla mintirho ya yena hinkwayo hikuva router loko gezi ri famba na yona ya tima i swa nkoka leswaku a pfuka nampundzu a endla mintirho hinkwayo yi helela gezi ri nga se ri famba.

Swipfuno na leswo biha swa Wi-Fi ya mahala ya mani na mani hileswaku leswo biha Wi-Fi ya mahala ya mani na mani vana vo tala va download-a kumbe ku secha timhaka ta masangu leswi nga ri ki kahle emiehleketweni ya vona kumbe ku fonela ku fonela mani na mani hi ti-WhatsApp na ti-Facebook leswi nga ri ki kahle eka vona kambe swo xo xo swa kahle hileswaku va kota ku endla swa xikolo van'wani va kota ku apulaya mintirho hi yona Wi-Fi yeleyo.

Ina u nga tirhisa VPN leyi nga na vukorhokeri bya ku khuluka.

Lexi u faneleke ku xi endla loko u rivele password ya wena, u faneleke u ya ku nghena endzeni u ya ka ti-logins ta wena u ya u ya tlhava forgot password, kutani va ta ku sendela OTP kumbe pin eka foni number ya wena, kumbe eka email ya wena kutani u yi u yi tsala kwalaho va ku byela leswaku u reset password ya wena u tsala leyintshwa, kutani u nghena hi password ya wena leyintshwa.

Infrastructure, Cyber security and Human rights.

Ina tipulatifomo ta laha kaya ti chipa ku tlula ta matiko hinkwawo, hikuva hi kota hi kota leswaku hi kota ku ti hakela hina va laha kaya. Naswona hi kota ku vona kahle hi ti-VPN kumbe swin'wana swa ma-data ya mahala. Loko u kuma pulatifomo ya yo huma yi ku America yi ta ku byela hi tidolara, loko se u, u teka mali ya ya tidolara u yisa eka ya rhandi yi ta ku nyika mali yo tala swinene, hi yo mhaka tipulatifomo ta laha kaya ti chipile.

Ina u nga fikelela swilo swa streaming swa Afrika-Dzonga loko u ri handle ka tiko, tanihileswi na hina hi fikelelaka swa hala vo America kumbe vo-Asia hi ri kwala South Africa. Xin'wana na xin'wana lexi xi stream-iwaka ti-movie kumbe ti-entertainment tin'wana na tin'wana ta fikeleleka ntsena u ri na data kumbe u hakela.

Khombo, khombo ro banga hi smartphone he munghana wa mina hi leswaku, ti-fees-i hi minkarhi yo tala loko u banga hi smartphone ti va henhla swinene. Xin'wana xa kona i security loko security yi nga ri ehenhla swinene eka bangi yeleyo swilulamile kumbe a swi tiki eka eka titsotsi kumbe vayivi ku va va va ku va ku tekela mali yeleyo. Xin'wana loko foni ya wena yo tikuma yi hele battery wa ha banga swi ta endla leswaku mali ya wena yi nyamalala. Kambe ku va u ti sirhelela u fanele u endla hi matimba leswaku foyini ya wena yi tshama yi ri na battery kumbe banga yaleyo yi na security ya kahle swinene.

Ku va u u va u cinca swi tiviso swa wena kumbe swihlawulekisi swa email, u fane u endla hi matimba leswaku email ya wena a wu a wu subscribe xin'wana na xin'wana kumbe a wu joyini swin'wana na swin'wana hi email ya wena. Kumbe u endla email ya nyiwana if se a wu endlile khale leswiyani.

E-e data leyi hundzeriweke hi nkarhi a yi vuyiseriwi kumbe ku tlheriseriwa mali, hikuva loko u xava va ku byerile leswaku i data yo fika kwihi kumbe ya nkarhi wo fikela kwihi. Wena u lo ka u nga yi hetisangi mali yi fambile a yi tlheriseriwi.

Loko u lava ku landzelela tinhlayo ta sweswinyana ta vugevenga, famba eka news twenty four leyi nga number one eSouth Africa hinkwayo kumbe u ya ka BBC news leyi nga number two eSouth Africa. Leti i tipulatifomo leti ti landzelaka timhaka ta vugevenga kumbe mahungu hinkwawo ya Afrika-Dzonga kwalani a wu nge siyi hi nchumu.

Nkoka wo xava mobile data wa leswaku tanihileswi hi swi tivaka leswaku masiku lama ku tirha ngopfu tifoni eswikolweni mintirhweni na kun'wana tindhawini ta endla leswaku u nga hundzi hi nchumu entirhweni wa wena kumbe eswikolweni swa wena, ngopfungopfu swikolweni kwahala tiyunivhesiti ku dyondziwa ngopfu hi tifoni masiku lamawa, hi ti-video call. Xin'wana ha swi tiva leswaku ku na ku na vo Instagram ku na vo Twitter na vo WhatsApp ku na vo Facebook, laha mahungu yo tala swinene ya ya laha tikweni ya ti va tivisiwaka kona kumbe un'wana na un'wana se i kota no tivisa kumbe vanhu vo tala lava tivisa tivisaku timhaka ta ta ta ta ta ta laha tikweni. U nge ndluli hi nchumu loko u ri na data.

E-e ti-top-ups a ti nge siveriwa eka eka eka ti-children hikuva vana vo tala va tshama va ri karhi va tlangisa tifoni naswona data ya vona a swi talanga leswaku yi lasita kumbe yi tshama nkarhi wo leha tifonini. Va tlanga ti-game tin'wani ti-game ti tlanga hi ma-data. Va tshama va ri ka ti-Facebook, ti-WhatsApp, ti-video call, ti-voice call, va vona na na na ma-video ka ti-Facebook hi yo mhaka data ya vona a yi nge tshami nkarhi wo leha.

Ina ku bela riqingho hi vhidiyo u tirhisa data yo tala swinene ku tlula ku bela riqingho hi rito, hikuva vhidiyo u bela munhu riqingho u tirhisa rito xin'wana u va u ri ku n'wi voneni ri tirhisa data kambirhi. Kambe riqingho ri endla data ya wena yi va kahle kumbe a ri tirhisi data yo tala swinene hikuva i riqingho ntsena ku fana na loko u fonela munhu hi phone call straight.

Vubihi byo va vana va xikolo kumbe machudeni ma tirhisa artificial intelligence ku tsala mintirho ya vona, hileswaku artificial intelligence kumbe AI yi ta va dema miehleketo swinene kumbe ku va onha miehleketo. Va ta va va nga tsalangi hi miehleketo ya vona leswi endlaka leswaku va nga dyondzi. Swi ta va onhela ngopfu hi minkarhi ya ti-exams kumbe ya swikambelo, loko va fanele va ya tsala va nge swi tivi ku va ta endla njhani hikuva tifoni va ta va va nga ri na tona.